IWi-Fi kaloku isebenza ngcono kweli igumbi kungenxa yokuba ilapha yona, ngokubhekele kwakho kwiWi-Fi ukutsho nokusebenza kwayo kuyehla, ngokuba umsantsa mde phakathi kwakho nayo. Yiloo nto ke ngoku isebenza ngcono apha kweli gumbi ngokuba ikwalapha kweli igumbi. Ngoku umda wefowuni kunye nayo iWi-Fi imfutshane.